Ewe, ndiyavumelana ngokuba kaloku imidlalo e-elektroniki basebenzisa izandla zabo ukuze bacofe izinto ezicofozwayo xa udlala kwaye kufuneke becofe ngokukhawulezileyo njengabantu aba babalekayo.

Iyichaphazela ngokokubana soloko bejongene nomabonakude, mabonakude lowo uye ke ahambe ahambe abe yingxaki emehlweni yabantu xa ungumntu usoloko ujongane naye. Kwaye ibenza babe ngamavila ngokuba kaloku soloko behleli phantsi abazilolongi, bayacofocofoza qha.

Bendinokuwudlala imidlalo kanobhutyuzwayo ngokokuba yeyona ndiyithandayo kakhulu.

Ngokolwam uluvo andicingi njalo ngokoba kaloku imidlalo ye-elektroniki ayiyanga tu njengomdlalo yemibhoxo okanye imidlalo yebhola ekhatywayo. Ngokoba abantu abazilolongi, bahleli dimfi nje bacofana nezinto ezicofozwayo. Akufani naxa uphaa ebaleni udlala imidlalo.

Ndabalumkisa ngokoba le midlalo yeevidiyo ke i-addicted kakhulu, wayiqala kunzima ukuphuma kuyo. Kwaye akho nto uyenzayo, uhlala dimfi kuyo imini le yonke awudinwa.

Akunjalo ngokolwam uluvo, ayiyoyabantu abazizityebi bodwa ngokuba kaloku nabani na uvumelekile okokuba angayidlala imidlalo yokuzonwabisa. Ayinabani na, ayikhethi sini.

Kukuhamba ngebhayisekile yentaba, mountain biking. Kudinga ke inkxasomali ngoba iibhayisekile zinexabiso eliphezulu kwaye udinga izikhuseli ngokuba xa uzohamba ngebhayisekile entabeni kufuneke ukhuselekile.

Ngokwezam izimvo akunjalo ngokuba nabani na ofuna ukwenza imisebenzi yokuzonwabisa angazenza nokokuba akaphili bomi obupheleleyo.

Ndiye ndithande ukwenza ukuhamba ngebhayisekile entabeni, which is mountain biking. Ngoba ndiyayithanda ukubuka indalo kwaye ndiyathanda ukunyova ibhayisekile ngoba indenza ndizive ndizilolonga amalungu omzimba ngokwakuyinyova.

Hayi, andinawo umdla ngokoba igalufa ayiyo into endiyithandayo apha ebomini.

Ewe ukhona, kukudlala ibhola ekhatywayo. Kwindawo endihlala kuyo ibhola ekhatywayo yeyona nto ithandwayo kakhulu kangangokuba rhoqo ngeempelaveki kubakho imidlalo.

Kukuba ziimbaleki ngokoba kungabanceda okokubana barifreshe iingqondo zabo kwaye bolule namalungu omzimba.

Ukuba ziimbaleki, jogging ngesilungu, ingabanceda kakhulu okokubana abanye ingabathoba neeswekile kunye nee-high high kwaye ingabolula namalungu omzimba asele egogene.

Kukudlala ibhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo okanye babe ziindadi sibafundise ukudada ngoba loo nto ke ingathi ibancede ke ngokwasengqondweni ukuba ingqondo ivuleke kwaye negazi lomzimba libaleke.

Kukudlala ibhola ekhatywayo ngoba kaloku ibhola ekhatywayo ayinasini na, nabani na angayidlala, okanye ibhola yombhoxo. Okanye babe ziiindadi ukuze igazi lihlale libaleka kwaye boluleke namalungu omzimba.

Azikho kwindawo endihlala kuyo. Asifane sizonwabise nabahlobo bam ngokobana ke siswela iindawo esinothi siye kuzo okanye sizonwabise kuzo.